Ikhono lokuhlanzwa, ukudeda, nokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana kuyinselelo enkulu ekuthuthukiseni ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo. Inzuzo ukufinyelela kalula, isikhathi esigciniwe, izindleko eziphansi, ukunakekela ngempumelelo, ukwelulekwa ngokushesha. Izinselelo, ukuntuleka kokuqonda, ubuchwepheshe okungafanele, ukwethembeka kwedatha ukungahambisani nezimo, ukubhaliswa nezokuxhumana. Ngokuthuthukisa ubuchwepheshe nokwandisa kufinyelela emithonjeni ye-inthanethi. Telemedicine ingathuthukisa izinga lokunakekelwa kwezempilo.

Ukwakhiwa kwezingxenye zezindaba ezihehayo nezifundisayo eziteshini zomsakazo izinto ezibalulekile, uhlanga kwezinhloso, ukuxhumana nendlela yokuphila, izindaba eziyiqiniso, ukucacisa nokuqukethwa okuheha abalaleli. Amasu, izindaba eziwusizo, izikhumbuzo zokuxhumana, ubuciko bokuxoxa izindaba, ukwabelana ngokusho, umugqa wokukhuluma, izikhungo izinqumo ezithile. Ngokuhlanganisa lezi zinto ezibalulekile namazwi, ungakha izingxenye zezindaba ezihamba phambili ey'hehayo nezifundisayo eziteshini zemisakazo yomphakathi, eziphendula izidingo zomphakathi, futhi nezithola imiphumela emihle.

Yebo, ngicabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zezempilo zingakhuthazwa imikhuba engcono yokuphila. Lokukhuthazwa ngezizathu eziningi. Kubala ukuhlola, ubuhlakani, ukuzibophezela, ukwabelana ngezifundo, yisikhumbuzo sokwazana, ulwazi oluthuthukisiwe. Ngakho-ke kufanele futhi kube nokucabanga ukuze abanye abantu bengase behlupheke uma sebesebenzisa izinhlelo zokusebenza. Ngokwesibonelo, uma bethi, bazovuma iningi or uma bethi bazovuma izinga elithile lokuphila noma uma izinhlelo zokusebenza zenza kube nzima ukuzithiba emotweni noma emzimbeni.